Tulo eo ke dulang ho yona ha hona mokgwa wa Wi-Fi ya mahala. Re reka di-data ebile re kenyeditse di-Wi-Fi router tseo re di patalang ka kgwedi.

Ee di a hlokeha haholo hobane, ha se motho kaofela ya tla tsebang diketsahalo tse etsahalang kasi kapa lekeisheneng, kapa hona ha se motho kaofela ya nang le phone moo a tla bonang diketsahalo tse etsahalang tulong a leng ho yona ka Facebook kapa ka WhatsApp. So ba ba ntse ba nang le di-radio ba kgona hore ba mamele seteisheneng sa kasi hore ba tle ba tsebe ka dintlha kapo di ketsahalo tse etsahalang lekeisheneng kapa kasi. Di-radio station tsa kasi di ntse di le bohlokwa haholo tsamaisong kapa ho fetisa molaetsa o potlakileng, o etsahalang ka lekeisheneng.

Dintle tsa social media ke hore, motho a ka fumana molaetsa o potlakileng kapa hona a dule a tseba ka diketsahalo tse etsahalang naheng kapa polekeng ya dulang le yona. Ebile hape ke tseba e ntle hore motho a kgone ho connect-a le batho kapa hona tsela e potlakileng hore a fumane mosebetsi. Tse mpe tsa social media ke hore, o ka iphumana o haswa di-social media-eng ka tsela tse mpe kapa hona wa iphumana o beilwe social media-eng ka pono e mpe, e leng yona e ka motho o senang serithi.

Ho latela nako ya jwale mona internet-eng di-video kapa tsona ditshwantsho tsa kgale ha di sa fumaneha ka bobebe, hore re kgone ho finyella dintho tseo o tlameha ho o kena internet-eng kapa app-ong e bitswang Youtube, Netflix kapa yona Showmax e leng yona e patalwang. Ke yona tsela yao re o fumane ditshwantsho tse kang tseno tsa kgale, ntle le moo ha ke tsebe tsela e nka tholang kapo ho fumana di-video tse jwalo ka tsela e seng molaong.

Jwalo ka ha le tseba hore re tlo etsa mosebetsi moo, o tla be o kopane le batho ba baholo le lona batjha. Mmino wa tsatsi leo re tlo qala ka ho bapala mmino wa batho ba baholo, e be e le hore ka morao sebakanyana re tla bapala tsa lona tsa batjha, be re kgutlela hape rebapala tsa re tla nne ntse re di bapala dipina ka ho fapana ha tsona, ne re kgone hore re accomodate-e batho ba baholo le lona batjha.

Ha ho sena motlakase ke sebedisa solar kapa yona invertor, e leng hore invertor ke kgona hore motlakase ha o le teng, ke charge e tlale. Ke itukisetse hore motlakase o tsamaya ke e sebedise kapa yona solar system e leng hore e sebetsa ka letsatsi, e a kgona ho sebetsa le ha motlakase o le siko ya kgona ho sebedisa solar hobane e tla tloha e i-charge-ile ka letsatsi.

Ho latella maemo a jwale diphatlalatso kapa tsona ditaba tse neng di hlahiswa dipampiring se dihlahiswa internet-eng. So motho ka mong wa kgona hore a fumane ditaba tse jwalo .

Data e sebediswang ho latela nako e behilweng e bohloko haholo hobane o tloha o e rekile ka boturu, e be e fela ka pele.

Lebaka la etsang hore Wi-Fi e hloke nomoro ya lekunutu ke ho thibela hore, motho ka mong kapa batho kaofela ba ska kgona hore ba e kenye founung tsa bona kapa ba e hack-e. Hape e etsetswa le hore e sebeletse wena fela founung ya hao kapa laptop-ong ya hao.

Nke ke ka mo kgalemela hobane ke tloha ke sa tsebe hobane o na e sebedisetsa mabaka a feng, e ka ba sekolo, kapa o na batla ho apply-a for mosebetsi, kapa hona le ntho ana a batla ho e research-a inthaneteng e potlakileng.